Go ne ee go siame go ka itlosa bodutu mme fela ke tsaya gore go ja data e ntsi.

Go nna teng ga metshameko ya mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ebile le go ikwetlisa go fokoditse le go ikwetlisa ka jalo ga go a siama.

Ke motshamekong wa backfight-e o o tshamekiwang sešeng.

Batho ga ba tlhole ba na le kgatlhego ya go kopana gore ba tshameke metshameko e tumileng mongwe le mongwe o itshamekela motshameko wa gagwe mo mafaratlhatlheng thuso ya ileketeroniki yanong sena ha sa siama.

E nkgatlhela gore o kgona go ka golagana le batho ba ditso tse di farologaneng le batho ba dinaga tse di farologaneng le kgona gore le tshameke mmogo ka metshameko ya mafaratlhatlha ya se ileketeroniki.

Metshameko e e tumileng ke metshameko ya go bet-a gambling ke metshameko ya go tshwana le Counter-Strike, Minecraft le Roadblocks le e mengwe e mengwe.

O ka iphitlhela o sa tlhole o batla go ka kopana le batho o sa ikatise nako e ntsi o nna o itswaletse o tshameka mo inthaneteng jaanong nna motshameko o ke o ratang thata ke wa LUDO.

E tlhoka data ka gore o kgona go ka e tshameka le batho ba ba kgakala le wena gore o tshameke metshameko mo inthaneteng o tlhoka data.

Batho ka bontsi ba rata go tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gore ya be e le yone nako e ba ikgoditseng ka yone ba sena mmereko o mo kalo lebaka le lengwe ke gore ke go na le data ya bosigo e reng fa o reka data o bo o e fiwa data ya bosigo jaanong data ya bosigo le yone e tlhwatlhwa tlase thata.

Metshameko ya inthanete e tokafatsa matshelo a rona ka gore re kgona go ithuta dipuo tse di farologaneng fa re tshameka le batho ba ditso tse di farologaneng mo bogologolong metshameko e ene e seo ka gore difounu tse di botlhale jaaka tsa segompieno di ne di ise di nne teng.

O ka iphitlhela o dirisitse madi a le mantsi ka metshameko ya internet go tshwana le metshameko ya gambling mo internet-eng kgotsa o ka iphitlhela e re fa o tshameka le motho yo o sa ntsi a ba re le ka kopana foo go bo go ka felletsa ele gore go nna le bo human kgotsa go nyelela ga batho go e leng gore ga go a siama jaanong gore o bolokege ke gore o itse gore o emisa leng fa e le gore o a gamble-a ebile fa o kopana le motho mo motshamekong wa inthanete fa are le kopane o itse gore le kopanna ko e leng gore batho ba teng ba a le bona ebile ga o tsamaye le ene go ya kwa nnang teng.

Batho ba ko magaeng ba na le matsapa a go ka reka data metshameko e e bonolo mo inthaneteng o ka e fitlhelela ke motshameko wa LUDO ka gore o kgona go ka o tshameka ntle le data.

Nna fa nka nna le tšhono ya go ka bopa metshameko ya mo inthaneteng ke ka bopa metshameko e tshamekiwang ka nakwana e e rileng gore batho ba seke ba fetsa nako e ntsi ba le mo motshamekong wa inthanete se se ka fetolwang ka motshameko wa inthanete ke go dira gore motshameko wa inthanete o laolwe ka nako o beelwe nako e e lekaneng go ka tshamekiwa e seng phetelela ebile e nne motshameko e leng gore batho ba kgona go ka o tshameka botlhe ba bapile jaana.